Hoo e kang five to ten percent ya batho ba tshwaeditseng ke difuba, qetellong ba ka fumana matshwao le ho ba le lefu la sefuba.

Banna ba atisa ho ipeha kotsing athe basadi ba atisa ho nahana ka dikotsi le dikotsi.

Nna ha ke motho wa bakgotsi ebile ha ke rate ho ya menateng. Hoba ho kotsi kantle. Ke ile ka kgetha ho shebana le tsa sekolo. Ke ka hoo ke sebetsang hantle.

Dithibela pelehi di lokile ho ya ka pono ya ka. Hoba di thusa ka thero ya malapa, bophelo bo botle ba pelehi le bophelo bo botle ka kakaretso.

Sefuba se sefubeng sena se ka etsahala ha o hema kapa o kgohlela.

Meriana ya setho e betere ho feta ya makgowa. Hoba di na le menyetla ya ho fokotsa ditlamorao.

E kaba thuso ho utlwisisa disosa tsa ho inka ha bona ka tsela e fosahetseng. Ho hlaolela mekgwa e metle ya ho nahana le ho aha boikutlo bo nepahetseng.

Ha ke nahane hore motho o tshwanetse ho ya sepetlele, ha tshwerwe ke ntho e nyane e tshwanang le mokgohlwane. Mokgohlwane ho ka tholahala dipidisi tsa teng mabenkeleng. Mme ha maemo a fetoha, o so sa ikutlwe hantle, ha nako e ntse eya, o ka ya sepetlele, o lo utlwa na ngaka o reng.

Ha se ntho e lokileng hohang hore batsofe ba patadiswe dipetleleng tsa poraefete. Hoba batsofe ba rona ba kgola di-grant-ene di-grant tsena di kgona ho ba thusa, ba thole ditlhoko tsa bona tsa dijo. Ha e le tlhokeng tsa bona tsa bophelo bo hlwekileng. Ha ba tlameha ho patala hohang dipetleleng tsa poraefete. Hoba ke batho ba se ba hodile.

Tsepamisa maikutlo ho kopantseng kalafo ya HIV. Kgetho ya bophelo bo botle le boikwetlisi ba kamehla.

Ke ka jwetsa ngwana heso hore a jwetse batswadi ka seemo se a leng ho sona sa ho ima. Hoba batswadi ke bona ba tla kgonang ho re eletsa le hore tsela re nka efeng ho ya pele.

Ba tlameha ho nka diketso tsa hanghang. Keketso ya tjhelete hore batho ba nang le mangolo a bongaka ba fumane mosebetsi.

Sefuba, cold e tlwaelehileng ha ho makatse hore ebe sefuba ke bo bona ba mafu a atileng haholo a bana.

Batsofe ha ba na ditjhelete tse ngata. So, ba ka se kgone ho ya bona dingaka tsa poraefete mare ho ya ka pono ya ka. Ke nahana hore batsofe ntse ba di hloka dingaka tsa poraefete. Hoba dingaka tsa poraefete di ya potlaka ho tla ho thuseng batho. Ha di tshwane le tsena tsa mmuso, ke ho hong wa ntho ho ka thusang batsofe.

Hore batho ba thole meriana ya bona, ba tlohelle ho tsamaya tsela e telele. Ke tla qala ka ho etsa kgwebo ya hore re di fihlise ho bona ka tsela ya delivery. Motho a tlatla a order-a o tla re founela nomorong tsa rona, ebe ra mo etela ka ntho tse a itseng wa di batla.

Ke ka eletsa ntate hore a batle thuso hoba ngaka e ka se jwetse ntate hore ena o kula haholo, ha e no kgona ho mo thusa. Ka tsela ena re tla tlameha hore ntate a lo batla thuso bo di-radio-ong le di-plek-eng tse ding tse ka thusang batho ba nang le seemo se tshwanang le sa hae. Jwale ka bo Ntate Thuso wa radio-ong.

Ho se le ha ditlhare tse theilweng dimela, tlhatlhobo e sa nepahalang, ho hloka taolo e nepahetseng le dikamano tse kabang teng le meriana e meng.

Ke ka ba eletsa hore ba fumane dipidisi tsa pele matsatsi a mabedi a feta. Ho qoba bokgashane.

Ke ne ke ile sepetlele ha ka fumana thuso sepetlele. Ebile ke hlokometse hore ho na le batho ba bang ba la fumana thuso ya dingaka pele. Empa ho na le ba bang ba sa e fumaneng. Ha ka kgona ho thola thuso e ne ke batla sepetlele.

Ho jalwa wa dirapa ho bohlokwa dikolong mona. Hoba ho tla thusa ho fepa bana ba sekolo. Bana ba sekolo ba senang dijo ho tloha mahabo bona, ba tla kgona hore ba tle sekolong, ba tlo phaka ka nako ya bona ya ho bapala.

Ke ikutlwa ke le motlotlo ka seo mmuso o la se etsa, ka sa ho potlaka hanghang ho pholosa ba na hlahetswe ke kotsi. Mmuso o tshwere setjhaba hantle ka nnete.

Tjhe, ha ke dumellane le taba ya ho ilo bolla thabeng hohang. Hoba ha se kamehla e bolokehileng ka lebaka la mathata le dikotsi tse amanang le tshebetso, haholoholo lebollo le tlhokomelo e latelang.

Bo re a tseba ba senya setjhaba sa rona. Hoba ditlamorao ke ho tswa madi haholo tshwaetso e matla e akaretsang. Tjhefo le ho phatloloha ha popelo. Ke ka eletsa bana ba seemong sena, ba mpe ba bue le batswadi hoba batswadi ke bona ba tla kgonang ho ba eletsa hore na ho tla etswa jwang.

Letsholo la Tlhokomediso la Movember le etsahala kgweding ya Pudungwana. Bakeng sa ditaba tsa bophelo bo botle ba banna. Haholo mofetse wa senya, mofetse wa testicular le bophelo bo botle ba kelello.